Emphakathini mina la engihlala khona into abayenzayo baqhatha iy'kole ezahlukahlukene. Lokho kuyakhuthaza ukuthi kube imidlalo idlalwe ey'kolweni ukuze nomqondo ukhululeke, umqondo usabalale ungagcini ngokugxila ey'ncwadini kuphela. Bajabule nabo batshakadule njengezinye iy'ngane kudlalwe kube mnandi.

Into engiyibone iyenzeka abagxilile kakhulu, bagxile emdlalweni edlalwa emgaqweni. Imidlalo le yama-inthanethi abanklamunklamu kakhulu kuyona ngobani, idinga ukuthi umzali akuthengele and ibiza kakhulu. Yingakho badlala kakhulu emgaqweni baqhube iy'moto nezinye iy'ngane.

Into abangayenza ukuthi badayise amashiphsi, oswidi ukuze bakwazi ukukhuphula imali yomntwana ukuze azokwazi ukuthenga amakhokho. Noma baye ekhanseleni bayocela ukuthi libalekelele libasize ukuze kufezeke iphupho lomntwana.

Into engingayikhuthaza kakhulu ukuthi othisha kumele benze njalo ngolesihlanu la kuthiwa khona i-sports day. Lapho okuyobe kuhlangane khona iy'kole ezahlukahlukene, nawosomabhizinisi babekhona baxhase ukuze laba ababizwa ngokuthi amasponsa bazobona ukuthi, hawu nangu unethuba lokudlalela thina, unalo ikhono umfana or noma intombazane. Babagqugquzele lokhu kwe-sports day kuhlanganiswe iy'kole ezahlukene kudlalwe.

Into engingayenza njengebhola nje, ibhola lidinga abadlali abawu-ten enkundleni. Into engingayenza ngingaqhatha ngamakilasi ukuthi ukilasi ba, ikilasi lakephi uzodlala nekilasi lakephi. Ukuze lokho kuzobanikeza umfutho ukuthi bayilambele lento yokudlala, babe nentshisakelo ukuthi badlale.

Esikhathini samanje wonke umuntu uyalingana, nakwezemidlalo nasey'koleni wonke umuntu uyalingana. Akekho ukuthi umuntu akalidlali ibhola, noma akalidlali ushumpu ngoba uwumfana or noma uyintombazane. Wonke umuntu unethuba lokuthi adlale.

Okwamanje iqembu engilithandayo lisashawa engilithanda ngenhliziyo yami, kodwa liyazama. Iyona into engiyithandayo ukuthi uma befika enkundleni bazinikezela ngakho konke bezame kepha ekugcineni bayahluleka, bashawe.

Okay, uyangena ezinkundleni zakho zokuxhumana, uye lapha ekubhalwe khona ukuthi, what is on your mind? Okuchaza ukuthi, yini esemqondweni wakho? Bese uciphaza khona, izokutshengisa ukuthi ufuna ukubhala noma ufuna ukufaka ividiyo.

Uthisha owayesifundisa isifundo okuthiwa i-Life Orientation, wayesidlalisa umdlalo efana njengoshumpu, ingqathu, amatshe njalo ngolwezihlanu. Athi asiphumeni sishawe umoya, sikhiphe ukuthi sisesikoleni, senze umqondo uphumule ey'ncwadini. Lokho kwenza kube mnandi ukufunda, ulangazelele ukuvuka ukuthi uye esikoleni ngobani. Kuphinde kube khona leli thuba lokuthi dlala ube wumntwana.

Kumele othisha babakhumbuzise ukuthi basayezingane. Ingane iyadlala, umuntu omdala ucabanga izinto zasekhaya. Uma uwumntwana, yiba nomqondo womntwana ukhululeke udlale, ngoba leso sikhathi uzosikhumbula.

Iyasiza kakhulu ngobani, abantu abadayisayo ilapho bethola khona ithuba lokutshengisa ngamakhono abo, lokutshengisa izinto abay'dayisayo. Lapho neNingizimu Afrika umnotho wakhona uyakhuphuka uma kukhona abantu abavakashile.